Nkgono jwalo ka ha a kula haholo o lokela ho ya ngakeng ya sekgowa. E leng sepetlele kapa kliniking. Moo ba tla kgonang hore ba lekole hore ekaba bothata bo ho kae, mme ke eng e bakileng ho kula hona ha hae. Ba boela ba leka ho mo , ho mo shebela meriana e batlang e mo thusa hore na a ka kgona hore a fole jwang, mme a boele hape a kgutlele bophelong bo botle. Ho mo isa ngakeng ya setso ke tla mo isa ha ke bona hore tsena tsa sekgowa di se di hlolehile. Mme ke leke ka mona ka setsong ke bone hore na tsona di ka se nthuse na. Empa ke qala pele ka sepetlele le ngakeng tsa sekgowa.

Ntate Dieta le mosadi wa hae e se e le batho ba hodileng haholo dilemong, mme ha ba sa kgona ho iketsetsa tse ding tsa dintho tse ngata. Ke batho ba hlokang thuso kgafetsa le kgafetsa ka ho hlapa, hoja le ho dula ba futhumetse moo ba leng teng. Jwale bana ba bona ha mmoho le ditloholo e bonahala e le batho ba senang nako ya hore ba ka hlokomela batswadi ba bona. Ka ha ba dula ba le siko, ba dula ba e na le mabaka. Mme le ha ba senang mabaka motho o tla qolla hore aka mpa a tsamaya a sa sa nka seterateng mona hona le hore a hlokomele motswadi ka tlung. Ke ka ho nkgono le ntatemoholo ba qetelletse ba bone hore ba ya lehaeng la batho ba baholo, hobane hae mo ha ba kgone ho fumana tlhokomelo e ba e hlokang.

Nna ke bona batsofe ba lokela ho patala dipetleleng tsa private. Hobane hona le dipetlele tsa mmuso, mme tsona ke hona moo batsofe kapa motho mang le mang ya sa pataleng teng. Mme ha ha ele hore ho lokela hore batsofe ba patale di petleleng tsa private, ba ka patala empa ba patala tjhelete e fokoditsweng ka halofo kapa yona kotara. Hore le bona ba tle ba kgone hore ba thole thuso ya tsa bophelo ba bona bo botle ya malala a laotswe. Batsofe re seke ra lebala hore ke batho ba seng ba hodile haholo. Mme ba lokela ho tlisa bopaki ba hore bona ba wela dilemong tsa batho bao re ba bitsang ka hore ke batsofe, e leng dilemo tsa mashome a tsheletseng hoya hodimo.

Moriana o seng molaong o kotsi haholo ka ha o na le ditlamorao tse mpe mpe haholo. Tse ka etsang hore motho a qetelle a le sepetlele, kapa bona bookelong ba nakwana e telele. Re leka ho hlahloba hore na ekaba bothata ba hae ke eng. Meriana e seng molaong ha ya ka ya lekolwa ke ba lefapha latsa bophelo bo botle. Mme tsa ntlafatswa tsa netefatsa hore na tsona di lokela ho fodisa malwetsi afe. Nna ke eletsa setjhaba ka hore ba seke ba sebedisa meriana e rekiswang seterateng kapa ka tsona ntho tse ho thweng ke di back doors. Ka ha di na le ditlamorao tse sa lokang haholo, mme di kenya maphelo a rona kotsing. Moahi ha hloka meriana, o lokela hoya Kliniking, bookelong kapa sepetlele.

Hangata sena se bakwa ke ho sa hlokomelwe hantle ha leqeba leno. Ngwana ha a tswa ho bolotswa sepetlele pele a ya hae, wa bitswa le motswadi wa hae. Mme baba bolelle seo ba lokelang ho se etsa hore leqeba le fole ka pele. Empa motho yena a be a sa latele ditaelo tseo a di fumaneng sepetlele kapa ho tswa ho ona mooki. E leng hona ho etsang hore leqeba le qetelle le phiihlile. Ha hole jwalo ngwana o lokela ho boela sepetlele mme ba mo alafe. Ba boele ba mo fe la ditaelo tse ding hape, hore a etse jwang hore a kgone hore a fole. Hape leqeba la ho bolotswa ke leqeba lehlokang hore ngwana a se ke a futhumala ho , a se ke afuthumala ho feta tekanyo. Hore atle a kgone ho fola ka pelenyana.

Nna ke tseba mefuta e mmedi ya lebollo, e leng lebollo la setso le lebollo la sekgowa. Lebollo la setso ke mona moo e leng hore bashanyana ba tla tsamaya ba thabeng hole le mmotse. Moo ba tla rutwang teng tsa bonna teng, mme ba boela ba bolotswa, balauwa se nna, mme ba ba ruta le tse ding hape tse amanang le taba tsa bona ba bonna. Ha ka lehlakoreng le leng, lebollo la sekgowa e leng mo moshanyana a iswang sepetlele kapa kliniking, hore a ilo bolotswa sekgowa ke dingaka tsa mmuso ka se profession. Mme ba tla boela hape ba mo fa la ditaelo hore o tlameha hore a etse jwang hore leqeba la hae le phakise le fola ka pele nyana. Le ba yang thabeng le bona, ba ba thusa ka meriana ya setso hore ba kgone ho fola ka pele.

Sena ekaba mohopolo o motle, mme ya ba mohopolo o sa lokang hape. E kaba mohopolo o motle ka ha re tseba hore batho ba bang ha bana bokgoni ba hore kamora dikgwedi tse tharo ba hlole ba ntse ba ya ho lata meriana ya bona tulong tse fapaneng moo ba o latang teng. Ka lebaka la hore ba bang ba sebetsa hole, ba bang haba kgone hore ba thole nako mosebetsing, ba bang ba na le mabaka a mang hape a fapaneng. Mme o ka boetse hape yaba mohopolo o sa lokang ka ha re tseba hore ho na le batho ba ratang meriana ena ya HIV and Aids. Mme ba bolela ba e rekisa ho batho ba rekisang dithethefatse. Hona ho le hore ha ba fumana meriana kapa tsona dipidisi tsa dikgwedi tse tsheletseng ba tla boela ba di rekisetsa batho ba rekisang dithethefatsi, mme sena se tla eketsa palo ya dithethefatsi naheng ya rona.

Nka bitsa moleloko ya le mong ya sa tlwaelehang hore atle ang etelle mme a leke ho ikodisa hore atle a kgone ho ya ho ausi oo a iketsang ngaka, empa e se ngaka. Ke tla mo fa mohala wa thekeng hore a mo record-e ha ntse a mo hlahloba. Mme sena e tlaba bona bopaki bo ke tla bo isang thekong. Ho bontsha hore ausi Letiya e fela e se ngaka. Empa e le motho ya iketsang ngaka. O qhekanyetsa setjhaba sa bona mme o se nkela tjhelete. A sa tsebe mosebetsi wa bo ngaka.

Di-antiretroviral ke dipidisi tse sebetsanang le bolwetsi ba HIV and AIDS le yona TB. Ke dipidisi tseo e leng hore ha di ofe, bo nnete ba hore tshwahetso kapa yona kokwanahloko eo e tla fela tutu. Empa di tla o thusa hore e kgone hore e laolehe, mme o fokotse ho kula haholo. Ke dipidisi tse e leng hore di fumaneha dikliniking kapa tsona di-chemist-ing tsa private. Empa wa di lefella ha o di reka di-chemist-ing. O lokela hore o be o jele dijo, mme o le motho ya hlokomelang tsa bophelo ba hao. Jwalo ka ho sanwe jwala kapa ho sa tsube. Hona ho eketsa boleng ba tsona.

Ha hole tjena ba lokela hore ba ye chemist-ing e haufiyana ba reke yona pidisi ya thibelo ya ho mara, mme a enwe hoseng. Hoseng e le pidisi yona eno hoseng hase pidisi e nowang motshehare. Kapa ngwanenyana a ka no ya kliniking a kopa hore ba mo bulele file, mme a attend-a kgwedi le kgwedi hore a ilo hlaba. Kapa a nke tsona dipidisi tsa ho thibela kemaro.